Ke nnete tota gore go tloga go le monate tota gape go ntsha bodutu tota go tshameka metshameko ya kgaisano ya seileketeroniki.

Go tshameka mogaleng go fokoditse tota go tshameka ka nama nakong ya sejwalejwale. Bana ba segompieno ba berekisa diileketeroniki gagolo ka gobane metshamekong ya senama ba tlhorisana gagolo.

Motshameko o o nang le kgatlhiso gape o o ka dirang kgaisano ke motshameko wa kgwele ya dinao e leng FIFA twenty fourteen-i, kgotsa FIFA twenty twenty-two, kgotsa tse dingwe tsa dikgwele tsa dinao, kgotsa e ka ba metshameko ya batho ba lwang e leng street fighter, kgotsa e ka ba metshameko e leng ya Mortal Kombat-e, o ka kgona gore o ka tsenela dikgaisano go tsona metshameko eo.

Di dira gore tsela ya metshameko e nne botoka, gape re kgone go gaisana re le bantsi tota fa di tshamekiwa ka bongata.

Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokagala gore o nne le data gape o nne le electronic-e eo e bitswang gotwe ke Playstation 5, ka yona o tla berekisa go connect-a ko inthaneteng, o kgone go tshameka motshameko o o tumileng mo inthaneteng o gotweng ke Grand Theft Auto V I.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka mokgathala, ka go sa robale, e ka ama matlho a gago. Matlho a gago a ka dula a ntse a le botlhoko, o ka dula gape o kgathetse ka 'baka la go tlhoka boroko. Motshameko wa mo inthaneteng o e leng mmamoratwa wa ka, ke aviator, motshameko wa sefofane.

Gore metshameko ya mo inthaneteng e tshameke, e tlhoka data go connect-a le server ya teng. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka electronic-e, o tlhoka data, gape tlame'ile o rejistare mo server-eng eo, e o batlang go tshameka go yona.